Zwi humbudzo zwine ra vha na zwo nga ha mitambo ya bodo ya sialala. Ndi ha uri ri kona u ṱangana na vhathu vha dzi tshaka kana dzi mvelele dzo fhambananaho, ra guda dzi mvelele dzo ya ho ngo u fhambana. Ra pfumbudza na nga ha vhundeme ha sialala, zwiṅwe zwi humbudzo zwine nda vha na zwo ndi zwa uri ho vha na u takala, nga uri ho vha hu khou gudiwa na zwithu zwiswa. Mitambo ya bodo ya sialala, ndi ya vhuṱhongwa. Vhathu ri ḓi ṱongisa ngayo, mitambo ya bodo ya sialala na muvhuso kha u lambedze.

I ṱanganya uri hu vhe na u pfesesa kana na kupfesesele kwa khwiṋe, ngauri luimbo luṅwe na luṅwe kha mutambo luvha lu na mutambo une lwa vha lo livhanyiwa nalo na zwilidzo zwahone. Nyimbo dzi khwiṋisa kha u pfesesa, u mvumvusa, na u ita zwa uri vhana vha vhe na dzangalelo, nga dza u tamba iyo mitambo. Zwi tshi khou ṱuṱuwedziwa nga uri hu vha hu na dzi nyimbo, kana zwilidzo zwi vha zwi na zwivhuya zwinzhi nga khazwo. Ndaa.

Milayo ndi ya vhuṱhongwa, kha mitambo ya vhana, i thusa kha uri a huvhi na u fhurana. Tshiṅwe ndi tsha uri, a huvhi na u zwiito zwa vhuhwarahwara, kana vhuvhava, kana u dzhia zwi si zwau. Zwi ni gudisa na milayo ni vhana, ya musi ni tshi aluwa uri ni kha vhumatshelo ni tea u tshila nga nḓila ḓe. Zwi thusa vhana nga nḓila yo teaho, na u ḓiphina ni a kona u ḓiphina zwavhuḓi sa vhana. Na aluwa ni na vhana vha re na mikhwa, vhana vha vhuḓi kha vhabebi vha vho.

Ya, ndi zwa vhuṱhogwa nga uri zwe zwi vha tshi khou tamba, vha vha vha tshi khou guda kutshilele kwa yaho nga u fhambanana. Vha vha vha tshi khou tamba vha vhanzhi, zwi thusa uri vha ṱavhanyedze u ḓowelana. U ḓowelana zwine zwi a fhaṱa vhukonani na u guda matshilisano. Ndi nga zwo heyi mitambo ya vhana, vha tshi tea u tamba vhaṱhe u itela matshelo uri na musi vha tshi aluwa vha vhe vhathu vha khwiṋe, vha re na matshilisano. Na u kona u thusana na vhaṅwe vhathu, zwi tshi khou bva kha mitambo ine vha aluwa vha tshi khou i tamba nga uri hu vha na u anḓana, na vhukonani na vhuthihi.

Zwine nṋe nda zwi funa, ndi inthanethe na zwileludzi zwa vhudavhidzani nga uri ndi a kona uri ndi tshi khou ṱoḓa mushumo, ndi apuḽaya nga kha internet. Na mafhungo ndi a wana hanefha, nga uri hune nda dzula hone ahuna theḽevishini. Zwi ita zwa uri ndi fungelelese kha kha internet, zwa sia ndi tshi khou kona u wana mafhungo nga tshifhinga. Zwiṅwe ndi zwa uri, ri khou tholiwa hanefha nga kha dzi internet. Ndi zwa vhuṱhongwa nga mannḓa.

Zwina vhungoho vhunzhi nga uri kha zwa matshilisano ndi, ndi a wana vhathu vhane na vhone vha zwi takalela. Ra ḓivhana, ra thusana nga zwo fhambananaho, ri tshi khou itela u khwiṋifhadza vhutshilo. I to vha ngoho tshoṱhe nga uri kha nya dzi nangedzamo dzi nyanḓadza mafhungo ndi hone hune vhathu vha khou thusalea, hone nga tshifhinga tsha musalauno. Ndi hone hune vhathu vha thusanesa hone nga uri kha vhutshilo ha ano maḓuvha, hu ti, hu shumesa inthanethe kana nyanḓadza mafhungo. Ndi nga zwo tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshi konadzea nga kha nyanḓadza mafhungo.

Ya ndi zwone, vhunzhi ha vhathu vha khou shandula zwine vha zwi funa, u vha mabindu. Zwi tshi khou bva kha u konḓa ha mishumo, kana ha u sa wanala ha mishumo fhano kha ḽa Afurika Tshipembe. Ndi zwa vhuṱhongwa nga uri zwe zwi vhathu vha tshi khou ḓi shuma, vha tshi khou ita zwe zwo zwine vha zwi konesa, vha tshi rengisa. Zwi vha zwi khou alusa ikonomi ya ya hune vha dzula hone, na Afurika Tshipembe nga u angaredza. Zwi kona u bvisa vhathu na kha vhugevhenga nga uri vha vha vha tshi khou kona u ḓi itela zwithu, tshisima tsha tshelede tshi a khwaṱha. Vha wana zwine vha khou ṱoḓa zwone kana vharenga zwine vha khou ṱoḓa, nga uri vha ḓovha vha tshi khou wana tshelede nga zwine vha zwi funa.

Vhu vhuhulwane vhune vhaswa vha ṱangana naho musi vha tshi lingedza, u wana tshelede nga zwine vha zwi funesa. Ndi zwishumiswa, zwi a konḓa u wana zwishumiswa, mara arali muvhuso wa nga dzhenelela u thusa vhaswa. Zwi nga leluwa kha uri vhaswa vha wane zwishumiswa na fhethu, nga uri vhaswa vha tshi zama u rengisa, muvhuso u ya vha dzhiela ndaka ha pfi vha khou rengisa fhethu ha muvhuso. Mara arali muvhuso u tshi nga lambedza vhaswa, nga ha zwishumiswa na fhethu hune vhaswa vha tea u shumela hone. Zwi nga tshimbila, hunga sivhe na khaedu, ya uri khamusi vhaswa zwithu zwa vho zwi si tshimbile. Muvhuso ndi wone amba dzi fhele kha u thusa vhathu vhaswa, u ita zwine vha zwi funesa.

Ndi vhona mitambo ya kha internet, i songo lugela muvhili wa muthu nga uri muvhili wa muthu u ya neta, kana hu ya swika tshifhinga tshine muthu a si ḓi pfe zwavhuḓi, nga kha mitambo iyo ya internet.

Mutambo wa FIFA, wa kha internet ndi wone une vhathu vha u funa, nga uri vhathu vhanzhi vha a pfesesa bola ya milenzhe. U dovha hafhu wa vha mutambo wa une wa vha na vhatevheli vhanzhisa ḽifhasini, ngeno uyo mutambo u wa maimo a nṱha vhukuma nga kubveledzele kwawo.

Ndo no vha nda zi, ḓi wana ndi khou tamba dzi vidio games, fhedzi tshenzhemo yanga ndi ya uri ndo fhedza ndi tshi kho vhaisala maṱo. Zwi tshi khou ita uri na muvhili wanga, u si tsha to shuma zwavhuḓi, nga uri ndo vha ndi tshi fhedzesa tshifhinga, ndi khou tamba dzi video games. Zwa ita uri na u bvela nnḓa u rwiwa nga muya, ndi si tsha bvela nnḓa, u rwiwa nga muya. Tshenzhemo tshanga ndi tsha u, kha u tamba video games ndi tsha uri, muthu hango tea u tamba video games lwa tshifhinga tshilapfu.

Tshenzhemo yanga iṅwe, ndi ya uri u tamba video games zwi thusa u vhuisa muhumbulo. Zwa dovha zwa ita uri muthu a vhe na nḓivho ya kha internet.

Fhethu hune vha ya kha internet, musi vha tshi khou ṱoḓa u tamba mitambo kha internet, ndi kha Fubo na DAZN na kha Tshubo, na kha ESPN khathihi na ESPN plus. Ndi hafho hune mitambo ya kha internet ya wanalesa hone.

Mutambo une nda nga u ṱuṱuwedza vhathu uri vha tambe, ndi bola. Bola ndi yone ine ya takadzesa, ndi iṅwe ya mitambo ine vha ya kona u i tevhedzela, musi vha na tshifhinga, uri vha vhe na muvhili u re na mutakalo.

Ndi vha ndi khou shumisa laptop, nda dovha hafhu nda shumisa na dzi joy stick, zwine ndi vha ndo zwi ṱuma kha laptop. Ndi zwone zwine zwa ita uri ndi kone u tamba game iyo, nga nḓila yavhuḓi.

Ndi vhona zwi songo fanela, uri muthu a dzule tshifhinga tshilapfu o komolela internet, nga uri zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi kha muvhili, na kha maṱo. Zwi a fhedza zwi tshi khou vhaisa maṱo, wa fhedza u si tsha vhona zwavhuḓi, kana wa fhedza u tshi khou ṱoḓa thuso ya madokotela. Zwi fhedza hafhu zwa vha, zwi dovha hafhu zwa vha na tshineto kha muvhili wavho, nga uri vha dzulesa tshifhinga tshilapfu, muvhili wavho u ya balelwa u shuma, u fana na murahuni.

Tshifhinga tsha u takadza, tshe nda ḓi wana ndi tshi khou tamba dzi game dza internet, ndi musi ndi tshi khou tamba na vha muṱa, nge ra soko pfa ri khou takalela u dzi guda. Ndi zwone zwo itaho uri ndi fhedze, ndi tshi vho takalela dzi game i dzo.

Mitambo ine ra i tamba vhuponi ha hashu, ndi mifuvha, tshikona, tshigombela, matambya, malende. Nyimbo dzine ra vha ri khou dzi imba, ndi nyimbo dza sialala, dzine dzo sikiwa nga vhomakhulu washu, na vho makhulukuku washu, dzi no yelana na honoyo mutshino une wa vha u khou tambiwa nga tshetsho tshifhinga.

Mutambo we nda u tamba, musi ndi tshi khou aluwa, ndi mutogwa, ndi tshikona, ndi tshi fhasi, na malende. Ndi yone mitambo ine ya tambesiwa kha vhupo ha hashu, musi ri tshi aluwa ri vha, ri khou tamba yeyo mitambo.

Mbuyelo dzine dza vha hone kha geimi iyo ndi u kona u tandulula thaidzo ine ya vha i hone nga tshetsho tshifhinga. Ndi nga pfhumbudza vhathu nga ha iyo geimi ngauri na nṋe muṋe ndi a i kona ndi a ḓivha vhuleme hayo.

Mutogwa ndi mutambo wa kale na kale wa tshivenḓa wa sialala ya tshivenḓa, u tambiwa nga vhathu vhavhili vha vha vha tshi khou ṱaṱisana vha tshi khou tamba nga u sielisana. Ndi mutambo une wa takadza vhukuma, ndi muṅwe wa mitambo ya kalesa kha mitambo ya sialala.

Ndo vhuya nda tamba mutambo wa khadi sa ṅwana. Tshenzhemo yanga yovha ya uri mutambo uyo kana u tamba mutambo uyo zwi na mitakalo a zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi, zwi ita zwori muvhili wa muthu u onyolowe zwine zwi thivhela na malwadze ngauri masole a muvhili a vha o khwaṱha.

Ndi mutambo wa khadi, wa ndode, mutogwa, mufuvha na tshaka na duvheke ndi mitambo ya sialala ine ri tamba nga u sielisana hone mitambo ye nṋe nda i gudiswa ndi mitambo yoṱhe yo buliwaho afho nṱha.

Muravharavha ndi muṅwe wa mitambo ya kale ine wa tambiwa nga vhathu vhavhili. Muravharavha ndi mutambo u ne wa konḓa vhukuma u ne wa ṱoḓa nḓivho nnzhi na ku humbulele kunzhi ngauri u vha u tshi khou guda u ṱhasela na u thivhela uri wa si ṱhaseliwe.

Uri musi vha tshi toḓa mishumo khamphani dzine dza ḓo vha hira dzi vhe dzi kho ḓivha zwino uyo muthu a takalela zwone ngauri zwi vha zwi kho thusa u leludza zwithu uri uyo muthu u a kona u swikelela na zwezwo zwine iyo khamphani kana ḽi maga ya zwi ita.

Ndi mutambo wa muravharavha, ndi mutambo une ra u funa vhukuma nahone u ri gudisa zwithu zwinzhi u bva kha u ṱhasela uya kha u ṱhaseliwa na uri ri kona hani u ḓi tsireledza na u kona u ita dzi mbalo mbalo.

Ndi mutambo wa muravharavha ndi fhedza awara nthihi uya kha mbili ndi tshi khou tamba uyo mutambo ngauri ndi mutambo wa vhuḓi u no ṱoḓa tshifhinga.

Ndi mutambo wa muravharavha. Ndi fhedza tshifhinga ndi khawo musi ndi kha tshifhinga tsha u awela ngauri ndo aluwa ndi tshi u tamba nahone hune nda dzula hone muḓini hu funesiwa wone ndi ngazwo ri tshi fhedza tshifhinga tshinzhi ri tshi khou tamba na uri u a thusa u awedza muhumbulo na uri ndi humbule nga nḓila yone ndi vhe na ku humbulele kone.

Ndi zwa vhuṱhogwa u anḓadza mitambo kha zwileludzi zwa vhudavhidzani zwi sia vhathu vhanzhi vha tshi khou vha na u ṱoḓa u ḓivha na u guda ngaha iyo mitambo, zwi nkwama nga nḓila ya vhuḓi ngauri na nṋe zwi vhuisa dzangalelo ḽa u tamba iyo mitambo musi ndi tshi khou i vhona kha vhuleludzi ha vhudavhidzani.

Ndi nga anḓadza nga ha mutambo wa muravharavha ndi tshi khou shumisa puḽatifomo ya Facebook ngauri ndi yone ine yavha na vhatevheli vhanzhisa u mona na ḽifhasi.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou ṱalela mitambo ya dzibere. Ndi mutambo une wa takadza vhukuma nahone wo sia na nṋe ndi khou vha na dzangalelo uri nga ḽiṅwe ḽa maduvha ndi tea u gidimisa dzibere.